Go ka nna sentle fela ebile batho ba le bantsi ba e dira, ba tshameka metshameko ya se ileketeroniki ebile ba itlotsa bodutu ka nako e le nngwe ba le mo mantlong ba ntshe fo fatshe.

Nnyaa, ga ke dumele. Batho ba santse ba rata metshameko ka namana, ba santse ba rata go ya kwa metshamekong. E ya se ileketeroniki le yone ba e rata, mare ke for nako eo.

O ka leka go tshameka PlayStation. Ke yone e ke bonang batho ba le bantsi ba rata go tshameka ka yone ebile ba tsenela metshameko, e nang le kgaisano mo go yone.

Ee, go ntse jalo. Le ga go le jalo batho santse ba rata go tswa ba tsamaye ba ye go bona metshameko ka matlho a bone. Ya se ileketeroniki ke gore ge ke sa kgone go wa go lebelela ka matlho e be ke kgona gore ke tshameke ka yone ke le mo ntlung.

Ke e ratela gore ke kgona go e tshameka makgetlho a le mantsi ebile ga gona tekanyetso ya gore nka tshameka go le kana kang. Ke e ratela le gore ke e tshameka ke le mo ntlung, ke ntse fatshe go se na sepe se ke se dirang.

Go tlhokega mogala wa letheka, go tlhokega thelebišene, go tlhokega PlayStation-e le data. Motshameko o tumileng ke wa bolo.

Ya go go ama ka gore ya go feleletsa e go tsetse nako e nke beng we dirisitse go dira dilo tse di botlhokwa. Motshameko wa ka wa mmamoratwa ke kgwele ya dinao.

E tlhoka data ka gore e dirilwe jalo. O tlhoka data, o tlhoka le mogala wa letheka.

Mo gongwe e be o netefaletswe ke go tshameka, mo gongwe e be o sena boroko e be o bona gore o tshameke. Ga se gore o tlhoka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo gore o ka tshameka metshameko mo inthaneteng. O tlhoka data e wena o kgonang gore o ka e reka.

Re phela re itumetse ebile e bula le tlhaloganyo. Ke nagana gore metshameko ya inthanete ga e ne e se ya bogologolo ke gore dinako di fetogile mo bo jaanong jaaneng ebile dilo tse dintšha di nna teng. Ke jaaka o bona go nna le metshameko ya mafaratlhatlha ya mo inthaneteng.

Ga o neele ope mo inthaneteng dintlha tsa gago tsa botlhokwa. E ka mokgwa o ka itshireletsang ka gona le inthanete e ka go jela nako. O tshwanetse wa ipela nako e o tshamekang ka yone, ga e fedile nako eo o tlogela go tshameka.

Batho ba mo magaeng ba ka go makatsa. Batho ba mo magaeng ba e tshameka metshameko ya inthanete, ba e tshameka metshameko ya inthanete ebile ba na le data e sa lekanyediwang. Metshameko e e bonolo ke ya kgwele ya dinao go ya ka nna.